Mina ndzi tsakela tihuku leti ti fuyiwaka emakaya, hikuva va ti kurisa hi ndlela leyi lulameke, a va ti tlhaveli ku ri ti hatla ti kulu . Hi tona ta kahle loko sWi-Fika eka rihanyo ra hina hikuva tale mavhengeleni va ti tlhavela ku ri tihatla ti kula, ene loko sWi-Fika eka rihanyo ra hina, a swi kahle. Se leti hi ti xavaku emakaya, ti kahle hikuva va ti nyika swakudya hi nkarhi wa tona, va ti nyika na mati tikulu kahle.

I ncini lexi xi nga mi hlohlotela ku ri mi nghenelela eka mhaka ya vurimi? Ene naswona, mi swi kotisa ku yini ku ri swimilana swa n'wina swi tshama swi tsakile hikuva eka muganga wa n'wina mikarhatiwa ngopfu hi mati mara swimilana swa n'wehe swi va swi tsakile xana mi swi kotisa kuyini? Na kona swifuwo eka ndhawu leyi a swi mi karhati hikuva na darhata ya n'wina yi tikomba yi wile?

Xa masungulo, xa masungulo u fanela u hlamba mavoko, naswona loko u nghena etshangeni ra tihomu, u fanele u mbala tibutsu u va u khomile lexi u nga ta sengela ka xona meleka. U senga hi vele hi vele rin'we, naswona u senga hi hi mavoko mambirhi.

Xa masungulo, ndzi ta langutisa ku ri va na junifomu leyi faneleke leyi va faneleke va tirha hi yona, naswona na switirhisiwa leswi va faneleku va rimarima hi swona, ni endla ku ri swi va swi helerile va nga karhati hi nchumu. Na mati ya va ya ri kona lama va nga ta ma tirhisa eku cheleta swimilana ku ri swimilana swi, swi kula hi ndlela leyi faneleke. Ni hinkwaswo leswi nga ta tirhisiwa emasin'wini, ni ta endla ku ri swi va swi ri kona.

I ku va dyondzisa hi ta marimelo lamanene, na leswaku hi tinguva to karhi kurimiwa yini. Kuri va nga tlangisi e mbewu, naswona na swaku e swimilana swi hlayisiwa njhani.

Hi nga yi tiyisisa hi ku yi khoma kahle, hi cheleta, hi chela na manyoro, ku yi ta tshama yi tsakakile na yona, naswona hi nga yi kandzeli ngopfu na ku hi dzima matende, hi yi cinela. Loko hi lava misava ya hini yi tshama yi ri kahle hi khoma kahle, hi chela manyoro, hi twisisa ku a hi lahleli e machaka eka yona.

Mina ndzi vona swi ri kahle ku ri hi dlaya swifuwo ku ri hi ta kota ku dya. Masiku lama byanyi bya kala, swifuwo swa hina swi dlayiwa hi ndlala. Naswona na na mpfula yi teka nkarhi ku yi na, e mati a ya kona, swifuwo swa hina swa xaviseka swi dlayiwa hi ndlala. Se loko hi swi dlaya, ni vona swi ri kahle. Kungari ku ri swifuwo swa hina swi fa hi mhaka yo kala e swakudya. Loko ku dlaya hina vini va swifuwo hi dya, ni vona ku ri swikahle.

Tithekinoloji ti onha mitirho swinene, vanhu va kutala ava le ku tirheni hi mhaka tithekinoloji ta masiku lawa. Ku fana na mpahla, swakudya, masiku lawa ha swi kota ku xava online leswi swi endlaka etixopini ku nga vi na vanhu laha va sukaka va pfalaku e tixopo hi mhaka ya ku mali a ya ha ngheni ku fana na khale, ene vanhu va ku tala hi ndlela leyo va onhakeriwa hi mitirho, hikuva swilo masiku lama swi cincile.

Ndzi nga endla ku ri ndzi lava xilo lexi xi ngata funengeta swimilani swa mina ku ri dyandza ri nga ngheni. Naswona ndzi lava e mabhavhu laha ndzi nga ta chela mati leswaku swifuwo swa mina nkarhi hinkwawo swi ta kuma mati. Ndzi tlhela ndzi kumela e swifuwo swa mina e byanyi bya ku xaviwa. Ndzi tlhela ndzi endla ku ri swimilana swa mina hi masiku hinkwawo ndzi swi cheletela e mati leswaku swi nga fi.

E swipfuno swa ku tirhisa e mbewu ya vununa ku engetela swifuwo, i ku endla ku ri swifuwo swa vavasati swi kota ku tswala e swifuwo kuya emahlweni. E mbewu ya vununa yi pfuna ku ri ku va ni swifuwo swifuwo swi engetelelana.

Mina mina ndzi vona ku ri mianakanyo leyinene hikuva tunguluve ta vona ti va ti karhi tidya, ti kula, ti va tiri kahle. Ti va karhi ti xurha hi swakudya leswi va ti nyikeke. Ni vona ku ri mianakanyo ya kahle.

A va kumi nseketelo lowu va wu lavaka. Van'wana na ku swixavisiwa njhani a va swi tivi. Mara loko a vo va ni ni ndhawu or siku leri vekiwaka kumbe va va dyondzisi hi ku loko u lava ku posa swimilana swa wena u endlisa ku yini, ni van'wamapurasi la va nga swi tiveki, a va ta hela va swi tiva ku loko va la ku xaviseka eka timakete to karhi va endlisa ku yini. Hi ku kala e nseketelo, van'wanyani ava fikeleli.

Va nga teka tluva ra tihomu, va ri mikisa ni misava, va chela mati va swisukela masiku yo karhi. Hi ndlela leyi va tiendlela manyoro ya vona, va nga zangi va humesa mali ya ku tala. Or va teka tluva ra tihomu wa chela la va nga ta va rima koho, va swi tshika masiku yo karhi, ku ta huma manyoro hi ndlela yo misava ya vona yi ta va yi hlayisekile ene yi ta tshama yi tsakile. Ni loko va byala swimilana swa vona swi ta kula kahle swi va swi tsakile.

Mbuti a yi na mavoya, kasi e nyimpfu yi na mavoya ya ku tala.

Mina ndzi vona swi olovisa e ntirho wa le masin'wini. U kota ku tshovela hi nkarhi, va hatla va heta. Kasi loko ku tshovela vanhu swi teka nkarhi wa ku leha ku ri va heta hi ku masimu i makulu. Loko ku ri na switirhisiwa, na ntirho wa olova, wu hatla wu hela.

Ku cinca ka tinguva swi vanga e ntshikelelo ka swimilwana. Hikuva swimilana swin'wanyana hi nkarhi wa nguva yo karhi a swi tsaki swa fa. Kasi swin'wanyani hi hi nguva ya karhi swa hanya swi va khale. van'wanamapurasi lexi va fanele ku xi endla i i kuva va tiva ku ri hi nguva yo karhi ku fanele ku byariwa swimilana swa njhani ku ri va ta ka vanga onhakeriwi hi swilo.

Hikuva a hi nyana hinkwayu leyi faneleke yi omisiwa. Se swi na nkoka ku hi tirhisa e nyama ya homu nkarhi hinkwawo loko hi lava ku endla e biltong hikuva letin'wana tinyama a ti omisiwi. Ku fana na vhoroso, u nge teki vhoroso u ku u lava ku omisa yona. A yi nge humi biltong.

A ndzi ta n'wi hlamusela ku ri hi siku rero ku na xidzedze naswona a hi fanelanga ku kumeka hi ri handle hikuva i xidzedze xa nghozi. A ni ta kombela ku ri hi ri hundzisela eka siku rin'wanyana ku ri ndzi ta kota ku tirha hikuva hi siku leri a ni lavaka hi rona ni ngaka ni nga swi koti. Hi vulavurisana.

Va hlwela eku tolovela ndhawu naswona loko va fika emadorobeni, e swilo swa durha. U kuma ku ri swin'wana a va fikeleli, ku teka nkarhi kuva va va ri na swilo, ku fana na gezi emadorobeni wa hakela, e mati wa hakela, hala tlhelo wa hakela na yindlo. Swilo swa le madorobeni swa durha.

Hi loko munhu a ri na phemiti naswona a ri na buchara laha a dlayela kona e swifuwo kona. Hi ndlela ni vona ku ri swona swi nga le nawini, swi nga fani loko munhu a fika a dlaya swifuwo emakhwatini.

Mina e jamu leyi ndzi yi tsakelaka i ya stawberry. Ndzi rhandza muhlovo wa yona naswona ya nandzika, ya tsokombela. Loko ni dyile yona ni twa ni khomeka kahle naswi kota ku yi dya hambi ni nga yi totelanga eka xinkwa hi mhaka ku na yi rhandza swinene ya nandzika.

U ta teka nyama ya wena u yi hlantswa, u tsemelela hi leswi wena u nga ta tsakisa hi swona, u yi tota munyu, u chela na swipayisisi leswi wena u swi rhandzaka. Hi ndlela leyi u ta va u hetile. Ivi u yi teka u ya yi aneka.

Ku fana na loko ndzi lava ku ku omisa e lamula. Ndzi ta ri tsemelela ni ri kama e mati ya huma hinkwawo, kutani ni teka ni ya omisa edyambini. Ni loko ndzi lava ku omisa ti kiwi, ndzi ta ti tsemelela, ni heta ni ti omisa. Hi ndlela leyo a ni nge hambani na mali.

Mina ndzi vona swi nga ha fanelanga. A ha ha hanyi emikarhini ya xikhale, ene naswona masiku lama kuya entshaveni u ri one swi ni nghozi swinene hikuva vanhu va yiviwa, u nga hlangana ni nghozi ya ku lumiwa hi swiharhi. Ndzi vona swi fanerile swaku loko munhu a lava e mimirhi yo karhi, a ya ekusuhana na xibedhlele lexi a nga le kusuhana na xona a ta kota ku ku pfuneka. Swa ku lava mimirhi emakaya ni vona swi nga ri swona hi mhaka yaku, na mimirhi leyi hi yi tirhisaka swi nga endleka yi fika emirini yi nga ku khomi kahle hi mhaka yaku a yi kamberiwangi.

I ku chela e ti-sensor leti ti nga ni magezi leswaku swigevenga loko swi ta swi nga koti ku fikelela eka swirho swa vona.

Ku andza ka madoroba swi kucetela hi ndlela ya leswaku vurimi byi ta tshama byi ri kona naswona va le mavhengeleni va ta lava e swi, e swimilana hi ndlela leyo e ikhonomi ya hina ya kula.

Hi ku va pfuna hi ku va nyika swimilana naswona va va pfuna va va dyondzisa na na leswaku eku rima swi endlisiwa ku yini.

Valava leswaku swi ta kula kahle swi tsakile hikuva loko swi ri eka ndhawu yin'we a swi koti ku kula kahle.

Loko va xava swimilana eka vona hi ndlela leyo van'wamapurasi va nge fikeleli laha va nga ta kala e mali ya ku xava swin'wanyani.

Va vula leswaku loko u nga tirhi u nge vi na swona swakudya swa ku swakudya u ta ba hi ndlala kasi loko u tirha u ti nghenisela swin'wanyana emutini.

U veka siku u va hlengeleta hinkwavo naswona u va dyondzisa hi ta mabyalelo ya swimilana u karhi u va kombisa hi ndlela leyo na vona va va va karhi va dyondza.

Hi ku va tsalela papila ro kombela ku pfuniwa hi swilo leswi va nga ta swi tirhisa loko va karhi va rima.

E mathanga ya mati na titeretera na vatirhi lava va nga ta n'wi byalela e swimilana.

Mina a ndzi ta tirhisa ya le makaya hikuva ndzi vona ku ri wona ya kahle hikuva ya le madorobeni ndzi twa onge va chela ti-chemicals-i ene loko swi fika eka swimilana a swi kahle.

E switsotswana swi ta dyetela swimilana laha va nga ta lose-a e swimilana swa vona.

Ti pfuneta leswaku swimilana swa vona swi kula kahle naswona swi tshama swi tsakile.

Mina ndzi nga foyinela maphorisa ndzi va tivisa leswaku ndzi ngheneriwile hikuva loko ndzo huma swi nga endleka a ndzi vavisa.

I ku va va nga tirhisani kahle na vaakatiko.

Ndzi nga swi sweka ndzi swi cheletela eka ti-contain-a ndzi ndzi ndzi veka eka xigwitsirisi ku ri hi siku ra khombo ndzi ta va ndza ha ri na swona swakudya swa ku ndzi qhuva nkarhinyana.

Swa pfuna ngopfu hikuva va swi kota ku xavisela emavhengeleni yo karhi laha u kumaka ku ri laha va xavaka kona swakudya swa kona u kuma ku ri a swa ha ri kona swa kala.

Hi ku va pfuna va fanele va kombela ku e pfuniwa eka mfumo hi ndlela leyo e mapurasi ya vona ya ta kula ya tiveka.

Hi ku va endlela endhawu ya vona leyi va nga ta byala kona swimilana.

Hi kota ku kuma swakudya ekusuhana hi ntsengo wa le hansi naswona a swa ha bohi leswaku hi khandziya mathekisi hi ya emadorobeni.

Hikuva swi va swi hlayisekile naswona swi kumela swi swi kumela e dyambu ekusuhana laha swi kotaka ku pfula ku kula kahle.

Ndzi nga va tsemela e ndhawu ya vona hi ku ringana leswaku ku nga vi na ku holova.

Van'wana va endla leswi hikuva va rhandza mali naswona a va ehleketeleli vanhu van'wanyana.

A ndzi ta vulavurisana na vona naswona ndzi hamba ndzi humesa ntsengo wun'wanyana lowu nga ta endla leswaku purasi ra mina ri nga pfali.

A ndzi ta byala miroho na tibitiruti naswona a ndzi ta vona leswaku ndza swi cheleta masiku hinkwawo.

Ri endla leswaku swimilana swi tshama swi tsakile naswona swi kula kahle.

U fanele u rhanga u yi chela eka mati yo hisa leswaku yi olova naswona leswaku loko u yi hluva yi nga suki ni nyama ya yona u yi hluva hi vukheta.

U nga va pfuna loko swi ta eka swixevo va nge he hlupheki va to hamba va nghena va ti tshovela va ti swekela va dya vutomi byi ya emahlweni.

Hi ku famba a nghena tixopeni a va tivisa ku ri yena wa byala naswona a nga tsakela ku ri va hamba va xava eka yena.

Ku nga va vuyerisa ngopfu hikuva va nge he hlupheki hi swakudya naswona va nge durheriwi va ta xava hi ntsengo wa le hansi.

A wu nge he xavi swakudya a wu nge he durheriwi loko u lava xixevo u to nghena u kha u sweka u ti dyela.

Swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi tlakuka hikuva vanhu va le matikweni ya le handle va suka va ta haleni va ta vona eku saseka ka ntumbuluko wa hina ene sweswo swi endla leswaku mali yi nghena na ikhonomi ya hina yi tshama yi karhi yi tsakile.

Kumeka leswaku nkarhi wun'wanyana u kuma ku ri swimilana swa kona swi va swi nga tsakanga laha swi fikelelaka laha swi faka.

Mina ndzi vona swi nga tshamisekanga swi hoxekile ngopfu.

A ndzi ta hlayisa swimilana swa mina kahle, swi kula swi tsakile naswona ndzi ta kota eku xavisela vanhu van'wanyana.

Ndzi nga n'wi kombisa hi vunghozi ya ku tirhisa tikhemikhali ku ri na yena a ta swi twisisa ku ri tikhemikhali ta onha loko swi fika eka swimilana na misava na swifuwo.

I nongonoko wa GDP lowu pfunaka loko swi ta eka mhaka ya vurimi.

A nga rhanga a lunghisa lomu a nga ta rimela kona a vona na leswaku swilo swa yena swa kula na, naswona u swi hlayisa hi ndlela yihi.

Ndzi ta chela e fensi leyi ya ku tirha hi gezi leswaku swigevenga swi nga koti ku nghena naswona nkarhi wun'wanyana a ndzi ta lava munhu loyi a nga ta tirha ku rindza leswaku loko swigevenga swi ta swi nga koti ku fikelela eka swilo swa mina.

Mina ndzi tiva tiya ya nhova naswona leswaku ya tshungula loko swi ta eka mavabyi yo karhi.

Hi nkarhi wa vurimi a va famba na vona emasin'wini leswaku va ta vona ku ri va swi endlisa ku yini hi ndlela leyo na vona a va swi kota ku va pfuna.

Masiku lama a swa ha bohi leswaku u famba u vekela phayiphi hi layeni hi layeni masiku lama ku na tiphayiphi ta kona vo pfulela kunene e mati ya fikelela swimilana hinkwaswo.

Hikuva loko va lava e swimilana va ya eka vona va ya xava kona.

Ndzi nga va tsundzuxa hi vunghozi bya ku tirhisa e tikhemikhali eka swimilana hikuva swa onha naswona swi dlaya e misava ya vona laha hi ku famba ka nkarhi loko va ta lava ku byala e swilo swi nge he mili.

Swi nga va vangela mavabyi loko va tirhisa mati ya kona naswona ku nga fika e ndlala hikuva misava yi ta va yi nga ha swi koti eku swi swimilana swi mila hikuva yi ta va yi nga ha nonanga.

A ndzi ta lava murhi leswaku ndzi vhutela eka purasi ra mina leswaku xitsongwatsongwana xa kona xi ta fa xi nga ha vuyi.

Swi tise ku cinca ngopfu hikuva e swakudya masiku lama a swa ha kali, naswona hi swi kuma hi ntsengo wa le hansi. Vanhu hinkwavo va xava lomu va tsakelaka kona naswona hi ntsengo wa le hansi.

A ndzi ta swi veka eka a ndzi ta swi veka eka ndhawu leyi ku nga ngheneki dyambu, naswona ndhawu leyi yi tshamaka yi karhi yi titimela leswaku swi ta teka nkarhi wo wo leha swi nga si onhaka.

Ina u nga swi tirhisa hikuva swi sivela xitsongwatsongwana ku ri xi nga dlayi e swimilana, naswona swimilana swi tshama swi hlayisekile swi kula swi tsakile.

Hi ku tshama karhi a langutisa swimilana swa yena, a swi cheleta masiku hinkwawo naswona a chela na manyoro leswaku swi kula swi tsakile naswona swi va swa ha ri fresh.

Vona va va va va va swi tiva leswaku hi nguva yo karhi va fanele va byala swimilana swa njhani, naswona va languta ku ri mpfula naswona yi ta na na.

Mina ndzi vona yi pfuna swinene hikuva mali yo karhi u nge yi thumbi u lo tshama, kasi loko va kuma yo leyitsongo va yi kumaka va swi kota ku fikelela eka swilo swa vona va hlayisa na mindyangu ya vona.

Mina ndzi vona i ngi xivangelo xa kona, i ku va va nga fikeleli ku badela vatirhi va vona, leswi swi endlaka leswaku e vamapurasi va va va ri ni vatirhi lavatsongo hi ku kala mali ya ku va badela.

Mina ndzi nga va xavisela hi ntsengo wa le hansi, naswona minkarhi hinkwayo a ndzi ta endla leswaku swilo swa mina swi tshama swi chipile leswaku swi ta fikelela mani na mani.

E switirhisiwa leswi va swi tirhisaka ku byala swimilana, va tirhisa swikomu naswona va tirhisa na manyoro ku endla ku ri misava ya vona yi tshama yi tsakile. Naswona van'wanyana va tirhisa titeretera ku tshovela kasi van'wana ku tshovela vanhu.

E swakudya leswi swi titimelaka swi fanele swi nga tshami ehandle hikuva swi nga onhaka loko ku hisa, kasi swi fanele swi tshama eka ndhawu ya ku titimela.

Mina ndzi vona swi ri kahle leswaku e movha yi basisiwa masiku hinkwawo, hikuva yi ta rhwala swakudya. E swakudya leswi swi ya dyaku hi vanhu naswona loko ku ri swakudya swa mathyaka swi nga fika swi nga vi kahle eka vanhu, swi nga veka na rihanyo ra vona enghozini.

Leswaku swimilana swa hina swi nga fi, hikuva swin'wanyana swi fanele swi tshama hi ndlela yo karhi a swi tshami hi ndlela ya ku fana.

Mina ndzi vona ingi swi nga onha swinene. Nkarhi wun'wanyana u nga kuma leswaku swimilana swa hina a swa ha mili kahle hikuva loko hi tshama karhi hi cheletela murhi.

Hi ku va lemukisa na ku va dyondzisa leswaku hi wihi nkarhi lowu va fanelaka va rima, na nkarhi lowu va nga faneleriki va rima hikuva swimilana swa vona swi nga fa.

Mina ndzi vona yi ri yitsongo hikuva vanhu lava va tirha swinene, naswona va tirha hi ku tinyiketela. Mali leyi va yi tsarisaka hi awara ndzi vona yi ri yitsongo swi fanerile leswaku yi tlakuka.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle loko va thola vanhu va le handle va tshika va laha va tshamaka kona, hikuva vanhu va haleni na vona va swi lava ku tirha kambe mintirho a yi kona hikuva van'wamapurasi va thola vanhu va ku huma ehandle.

I ku va va nga vutisi eka van'wamapurasi lava ku ri ku i khale karhi va rima, vona va talele swilo xihenhla, kasi mina ndzi vona swi ri na nkoka leswaku va va vutisa van'wanyana na vona hi ndlela leyi va dyondza.

I vatirhi lava nga ta tshama va languta mapurasi naswona va endla leswaku swilo swi famba hi ndlela swilo swi famba kahle.

Ya endla leswaku va luzekeriwa hi swimilana swa vona, naswona va nga vuyeriwi hi nchumu.

Leswaku loko va vutherile va nga hatli va byala, hikuva swimilana swi nga fa. Kasi loko va fufutherile a va tshami masiku mangani ku nga ri mangani va nga se byala.

Ndzi nga endla leswaku masiku hinkwawo ndzi lava mabavhu ndzi ma tata hi mati leswaku tihomu ta mina ti ta nwa mati ti kolwa leswaku ti ta kula ti hlayisekile.

Mina a ndzi ta byala emuroho nguva hinkwawo, hikuva ndzi vona ingi wona wu byariwa tinguva hinkwato, natona naswona a wu karhati wo tshama karhi u wu cheletela wu kula.

Swi endla leswaku swilo swa vona swi nga fiki emakete hi nkarhi, naswona swi endla leswaku va nga vuyeriwi loko swilo swa vona swi teka nkarhi ku fika.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku va chela swilo swa ku fufuthela loko va ha ku heta ku tshovela. Leswaku loko va ta tlhela va rima e swilo swa vona swi ta va ri swi ri kahle.

Hi ku swi fufuthela e murhi leswaku swi fa swi nga ku dlayeli swimilana swa wena na leswaku swimilana swa wena swi kula hi ndlela ya kahle.

Loko nguva yi hundzile mina ndzi vona swi tika ngopfu leswaku swibyariwa swin'wanyana swi nga kula naswona swi nga kula swi hlayisekile na.

Hi ku sungula u swi loveka ematini kutani u swi hlantswa mina ndzi vona swi ri swona swi fanerile hi ndlela leyo.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku loko u ri na purasi u va u ri munhu loyi a tivaka timhaka ta yena, naswona a yimela timhaka ta yena.

Mina ndzi vona ku ri muroho, hikuva nkarhi hinkwawo wu kula kahle naswona swifuwo swa kona i tihomu na tona ti kula kahle.

Mina ndzi vona swi ri kahle leswaku u hlayisa swifuwo e swimilana swa wena naswona u swi languta leswaku swi ta kula hi ndlela ya kahle.

I ku va u hlangahlanganisa e mbewu leyi u nga ta yi tirhisa leswaku ku ta huma e swimilana swa kahle.

Swi endla hikuva lomu va xaviselaka vona e ntsengo wa vona wu va wu ri hansi swinene. Leswi swi endlaka leswaku van'wamapurasi na vona e ntsengo wa vona yi tlakuka swi endla ku ri swilo swi durha.

Ma endla leswaku swimilana swi nga kuli kahle, loko ku ri na switsongwatsongwana swo karhi yi endla leswaku swilo swi fa.

hi ku swi tlhogomela a endla leswaku a tiyisisa leswaku swilo swa yena swi hlayisekile hi minkarhi hinkwayo.

Hikuva yi endla yi tiyisisa leswaku swi va swi hlayisekile, naswona swibyariwa na swifuwo swi khomiwa hi ndlela ya kahle swi nga xanisiwi.